Ngokolwam uluvo, ndibona ingathi eyona nto enzima phakathi kokutyala nokuvuna kukuvuna umbona. Ngoba yona into yovuna idinga amandla amaninzi okanye, ewe, idinga amandla amaninzi ngoba kufuneka uqale uke uxhwithe amakhasi, uhambe phakathi kombona, uthini uthini. Kanti xa utyala ulungisa nje umhlaba, ufake isityalo sakho ubuye unkcenkceshele. Ngoko ke ngokolwam uluvo eyona nto inzima phakathi kovuna notyala kuwutyala umbona.

Ndingathi kumlingane wam kwishishini ukuba sisebenzise indlela yophucuko ekulimeni ujongilanga, mhlawumbe ke singaqala ngokhetha imbewu ephucukileyo enokhupha ioyile eninzi. Singasebenzisa i-agri tech efana nee-drones, yha imashini yokulima ukujonga imimandla yethu ukuze siqaphele ntoni? Izifo ezinothi ziphume kwaye nezinambuzane kwangokukhawuleza. Enye into esinoyenza nogxa wam yintoba sifunde ngeendlela zogcina umhlaba unothile ukuze kaloku sikhulise ujongilanga ngempumelelo. Eyona nto ke ndiyibona ibalulekile esinothi siyenze nogxa wam yintoba sizidine ngokufumana izixhaso zemali kwii-agricultural cooperatives okanye naku-government ezingaphezulu ukuze siphucule amakhono ethu okulima ujongilanga.

Andiqondi ukuba abantu bakuthi basenawo umdla noququzelelo ekwenzeni iigadi zokuthi kuxhaswe abantu abo bangathathi ntweni ngoba wonke umntu ngoku amaxesha sebabona atshintsha. Elaa xesha lobuntu lakudala alisasebenzi kweli xesha langoku. So kubonakala ukuba abantu abasenazo like iinzame abazenzayo zokuphuhlisa iindawo abahlala kuzo kuthuba loba benze iigadi ezixhasa abantu abangathathi ntweni.

Loo nto ke ngoku ithetha uba sisivuno esikhulu esi kuba kaloku siodwa ziikhantri. Ikhantri enenjongo yoba yondle intoni, ilizwe layo. So ayinoba sisivuno apho let's say ziibhantshi eziyi-twenty zesipinatshi, no. Bekufanuba sisivuno ezithatha boma-ten thousand, boma-fifty thousand ukunyuka kwezinto zezilimo esizikhuphileyo kumhlaba wethu. Loo nto ke leyo yile ibuye ibe nefuthe eli-positive kuthi because siyathengisa senza ibhizinesi nezinye ii-countries.

Okay, esona sityalo mna ndinoba nomdla wosityala sisipinatshi. Isipinatshi ke ndisithanda ngesizathu esiyi-one kuba ke ndikhule sityalwa apha endlini, ndikhule igadi iyinto ekhoyo apha endlini. One, ngesipinatshi ndithanda ntoni? Ndithanda laa mbala oluhlaza, umbala wam endiwuthandayo ngoluhlaza. Isipinatshi kuso ndithanda intoba siyakwazi uba ngumfino, ndithanda intoba siyakwazi futhi uba sijike sibe yiveji nje sihamba sodwa singaxutywanga nomfino. So yiloo nto ke mna endithi isipinatshi ingasesona sityalo esityiwayo endinoba nomdla wokusityala.

Okay, imbewu endinothi mna ndinichazele ngayo okanye isivuno endinothi ndithathe ngaso sisivuno seetapile. Itapile uye ufumane isivuno okanye isityalo sayo siyile tapile ibolileyo eseyindala, eseyiqala ukhula iingcambu ngaphandle. Yile uzawuthi ke uyifake phantsi komhlaba. Xa sowuyifake phantsi komhlaba uyinkcenkceshele, ube sowupetile ke nawo umhlaba wakho. Uyivune, uyinike umhlaba, uyinkcenkceshele. Ngoya ikhula, xa seyikhulile uphinde uyinike umhlaba omninzi, uyigqume imbewu yayo yonke. Uqhubeke nje wena, uhlale nje uyinike umhlaba izawude ke ngoku uyibone nawe uba seyirayithi ke ngoku. Ka seyitheni? Ka seyiqala ubola laa mbewu iba lihlaza phaa ngaphezulu, kube ngona ke ngoku uyivunayo.

Loo nto yenziwa yinto yokuba umoba usetyenziswa kakhulu eswekileni, eziselweni ezinotywala, uyasetyenziswa nasezincwadini ezi zokutya. Yiloo nto ke ngoku yenza ibaluleke kaloku iswekile because kukho nalaa nto kuthiwa zii-sweet products ngesiNgesi. Kuye kusanda abantu, abantu bayazithanda ii-products eziswiti.

Imali ethe kratya, ujongilanga unesivuno esikhawulezayo kwaye uyathengiswa ngamaxabiso aphakamileyo ngenxa yemfuno yeoli yalo. Ulawula nomhlaba, isityalo sinokusetyenziswa njenge-rotation crop ukujonga umhlaba kwenye kwaye zinciphise izifo. Kukho kaloku imfuno engapheliyo ye-sunflower oil kwiintloko zezinto zokutya, izinto zobugcisa nakwii-biofuels.

Umhlaba onothile uyaqinisekisa ukuba izityalo zikhula ngokufanelekileyo zize zivelise izivuno eziphezulu nesikumgangatho .

Ukuze ukuze umhlaba uvelise iziqhamo ezihle uwulungiselela ngokuthi uwufake izinto ezifana nefetalayiza. Uyawutyala ukwenzela uba xa utyala ukwazi ukhupha iziqhamo ezihle, uwunkcenkceshele. Omnye ke umhlaba uye wenziwe ne-greenhouse gas.

Ezinye kaloku zeengenelelo zokulima amahlathi ziqukatha ungenisomali, ngoba ngokulima izinto ezifana neethimba neeplamu xa usowuzithengisile iba khona imali engenayo. Xa usowulimile kaloku loo mahlathi yile iphinde ijike yenze amaphepha kwezinye iindawo. So injeya ininzi into, ingenelelo yamahlathi.

Andiqondi ukuba uMzantsi Afrika unalo, unabo oomatshini abaneleyo. Ngokuba njengoba ndithetha nawe ngoku ndagqibela kudala nokuva ngokuba okay kuye kwathathwa uboya basiwa kwifektri ethile okanye nantsi ifektri ethile esebenza ngotshintsha uboya ibenze iijezi. Andazi nomntu oqashiweyo osebenza apho, ukwenza omnye umzekelo. Yiloo nto ke ndisithi andiqondi uba inalo oomatshini bokuthunga abaneleyo kwaye nenkxasomali yabo andiqondi uba urhulumente unako akwenzayo.

Ngohlobo endibona ngalo ayikho enye into ngaphandle korhwaphilizomali nokubiwa kwee-state resources. Bafuna nje intoba barhwaphilize imali. Wonke umntu oseburhulumenteni ngoku, osebenza eburhulumenteni ufuna ugcwalisa isisu sakhe. Uyele isisu sakhe akananjongo zoba aphuhlise ilizwe lethu okanye abuyisele ii-resources ebantwini njengeemali, njengemisebenzi. Lurhwaphilizo nje lwemali.

Umbona uvunwa ebusika, ikhaphetshu, bhitruthi, amatswele avunwa ebusika, yha.

Ehlotyeni uyaphinda uyakwazi uvuna amazambane okokuqala, uyakwazi uphinda uvune itswele, uyakwazi uvuna isipinatshi. Uyakwazi ukuvuna amakhaphetshu, i-cauliflower, ilethasi.